Ha o se letho le ke le etsang ka data ya ka, ke dula ke e kwetse. Ke e bula feela ha ke e sebedisa.

Dipina tseo le di ratang di se di fumaneha marangrang. Wa di download-a, o di kenya founung. E be le dula le di mametse kgafetsa le kgafetsa.

Marangrang ana a mahala a tla fumaneha ha o na le phone ya smartphone e leng hore o tla kgona ho connect-a ka yona. O bula Wi-Fi founung ya hao, mme o search-a lebitso la Wi-Fi eo e leng ya mmuso. Mme o kena ho yona, ha o qeta yona ka bo yona e tle be e ikenya. Ke moo o ka sebedisang data ya mahala ya mmuso.

Marangrang a marang rang ha a hloke mohala, empa ke marangrang a tholahalang haholo jwang ha o tseba sebaka moo se kentsweng teng. Ho na le marangrang kapa yona Wi-Fi e leng hore ha e batle password, e kena feela mahala. Ebile ho na le tse leng hore di-unlimited, data ya tsona ha e fele. Ho na le tse leng hore data ya tsona e ya fela, di patalwa kgwedi le kgwedi.

Batjha, thusang masepala wa rona hore re kenyeng Wi-Fi hobane e tlo re thusa haholo le bana ba kenang dikolo. Ba se kope batswadi tjhelete ya data fetsa kgafetsa-kgafetsa. E tla thusa le hore ha o na le tsa bohlokwa seo o hlokang ho se batlisisa founung, o se ke wa ha o se na data le ho apply-a mesebetsi.

Ke lemohile kamora nako e telele mo e leng hore ke bona hore le ha dipula di na, ba dula ba le moo. Ka ya ho tsebisa sa monga Wi-Fi hore Wi-Fi hae e hack-uwe. Mme seo a ileng a se etsa ke hore ba tla e fetola.

Ka jwalo ka ha mmuso, dintho tsa teng di nka nako, di na le melao le melawana ya teng. A re beng le patient-e, a re beng re behe pelo sekotlolong. Le rona re tlatla re tlo e fumana.

Ke bona monyetla wa hore ke ithekele motjhini o rekisang airtime le data, mme batho ba kgone ho fumana data haufinyana.

Batho ba tsamaisang kapa ba rekisang ditaba tsa batho, ba tshwanela ho fumana taelo ho tswa ho monga ditaba. Eseng ba tsamaise ditaba tsa batho feela ntle le hore beng ba tsona ba ba fe tumello.

Ke tlo qala ka ho sheba di-email-e tsa ka tsa bohlokwa, melaetsa ya bohlokwa ho tswa WhatsApp-o, kapa yona Facebook hore ke tle ke tsebe pele tsa bohlokwa ke tse feng? Ka moo ke tle ke kgone ho sebedisa Wi-Fi ya ka hantle ka ho shebella bo di-video.

Ditaba tsena tse leng hore o di batla koranteng di teng. Di ka fumaneha marangrang, kapa hona internet-eng. Mme o ka kgona o ballwe tsona hore o di utlwisise. Tse ding tsa tsona di na le di-audio moo o ka mamelang teng.

Ke rekile router kgwedi tse mmalwa tse fitileng, jwale ke eo e senyehile. Ke ntse ke na le slip-e sa teng, le hore na ke e rekile ka kgwedi e feng le date e feng? Ke ne ke kopa hore ke fumane router e nngwe.

Bareki le tshwanela hore le tsebe hore ho se ho na le tse ding tsa technology tse seng di le maemong a hodimo, jwalo ka motjhini wa ho patala. Moo e leng hore ha o tlile moo shopong o sa nka yona tjhelete, empa o na le tjhelete card-eng. O ka nna wa transfer-a tjhelete ebe o nka dintho tseo o di batlang. Ke mokgwa o leng hore o bolokehile ebile o etsa dintho di etsahale ka potlako.

Re patala tjhelete kgwedi le kgwedi, empa lona le ntse le hlahisa difilimi tsa kgale tse leng hore ebile re a di tseba, ene le kenya tsona kgafetsa. Mabaka ekaba a fe a etsang hore le nne le phethe-phethe difilimi tsa kgale hobane e se le dintho tse leng hore ke tsa kgale ha di sa hlokahala. Ene re patala tjhelete e ngata haholo.

Re le setjhaba sa mahaeng re tshwanela ho ngola se bitswang hore ke petition. Re siise mmusong, re ba kope hore re hloka internet-e e be teng ka hare ho motse e re dulang ka hare ho ona. Hobane di-library di hole le moo re dulang.